Yhe batshana, zeke nilumke ke. Inkomo kufuneka ungami emveni kwayo, iyathanda ukhaba ingakumbi xa siyilixesha lokuba masisenge ubisi. Ziyakhaba, kwaye ke kufuneka ulumke nokuba iyathanda ukuza ibaleka apha kuwe, kengoku ke kunyanzelekile ukuba uphephe ume ecaleni. Ukuziqhuba kwakho uziqhuba ngasemva, ungami ngaphambile ngoba zisenokukugila xa uza kuzo ungaphambile.

Izityalo ezifana nekhala ziye ziqhube kakuhle kakhulu unyaka wonke ingakumbi ngexesha apho khona kome, kome khona. Zona azidingi manzi kakhulu, ngoko ke ziye zithi ngexesha kungekho manzi kulapho ziyawagcina amanzi apha kuzo, xa xa kungekho komile, zisebenzisa lamanzi ziwagcine kubo. Ziyazinonophela, ziyazinakekela ngolo hlobo.

Ukwabiwa komhlaba ngokokutsha kunganceda namafama, abantu abaneefama nabantu abanethemba, abanothi bakwazi ukulima. Ingaphucula i-production yaseMazantsi Afrika ingaphucuka ngoba bangabaninzi abantu abonothi bakwazi uxhamla kwizinto ezifana nolimo eMzantsi Afrika.

Iitapile yenye yemifuno endiyithandayo ngoba kulula ukuyipheka kwaye uyakwazi ukwenza isishebo ezahlukeneyo kwangeetapile ezi.

Akululanga ukufuya inkomo yobisi ngoba kunamaxesha apho khona kuye kube nzima usenga ubisi. Umzekelo, xa inkomo ithe yadunjelwa ngamaqatha ayo kuye kube nzima ukusenga, naxa wumbi xa kuthe kwanetha, kube kuludaka kungakwazeki ukuba kusengwe, kuba nzima kakhulu.

Ukuba bendingumsebenzi wasefama mna bendizawuthanda ukunakekela izityalo, ngoba izityalo azizukundisokolisa kuba xa ndifuna ukuthi zibheke ngapha, zenza le nto ndifuna ziyenze. Umsebenzi wam, zixhomekeke kum zona ngoba funeka ndivuke ndizilondoloze ndiziphe amanzi, ndawugqiba uzipha amanzi ndizicoce, ndizicoce ndiphinde ndizishiye. Ndizawuphinda ndibuye zisekulaa ndawo, umehluko kukuba ziya zikhula, ngokukhula kwazo kulapho nam ndizinike indlela yokuba mazikhule ngohlobo olurayithi.

Bendinokukhetha izityalo esifana ne-cucumber kunye ne-watermelon kuba ngezona ndizithandayo, ndinothi xa ndinokuba nazo ndizivune kakuhle, ndisebenzise kangcono.

Izinto ezimbi ezinothi zenzeke, umngcipheko wokhuseleko lokutya, umgangatho wemveliso yezolimo nayo ingachaphazeleka, ingehla. Kwaye namathuba omsebenzi ngoba abantu abanintsi baye baxhomekeke ekuphangeleni kwiifama, ngoko ke amathuba emisebenzi ingaphela, ingehla ngoba abantu bethatha imihlaba ngaphandle kwembuyekezo.

Kubalulekile ukutofa iigusha ngoba nangona ithi ibize laa mali uzisindisa ezintweni ezinintsi. Akubi lula ukuba mazifumane izigulo ngoko ke ziye ziphile ubomi obude, ngoko ukwazi nokuba uphinde ufumane imbuyekezo ngazo. Kanti ke xa ungakhange uzitofe uzifaka ekungciphekweni ngoba kulapho uzawuthi uchithe imali kwale uyichithayo. Kufuneka ke ngoku uphinde uzame ukuziphilisa ezi gusha, ngoko ke kubiza kangakumbi ke ngoku ukuthenga amayeza okuphilisa. Kusenokwenzeka ngamanye amaxesha zingaphili ube umoshe imali wayothenga amayeza wokuzama ukuba ziphile.

Mna ndicinga ukuba umthetho waseMzantsi Afrika ungqingqwa kakhulu ngoba ukuba ubungekho ngqingqwa ngesisilela kwicandelo lee-fisheries, izilwanyana ezilotywayo elwandle. Umthetho uyayimisa, uyabanika abantu abalobayo ukuba bathathe kangakanani, ukwenzela ukuba zikwazi ukuphinda zibe khona na for ixesha elizayo.

Iinkomo singaziphawula ngombhalo, ube lapha emzimbeni wenkomo. Uphawula , nalapha endlebeni ungafaka icici elahlukeneyo, elahlukileyo kwamanye okanye ufake into entanyeni eyahlukileyo kwabanye abantu apho uzothi ukwazi uphawule ngayo inkomo yakho.

Ndiyayixhasa le nto ifuna ukwenziwa yintombi yam ngoba ke ifuna ukwenza into ayithandayo. Umntu xa esenza into ayithandayo uye agqwese kakhulu, ngoko ke andikwazi kuma phambi kwakhe ndimnyanzele ukuba aye eyunivesithi, ngoba isenokwenzeka kule yunivesithi ndifuna aye kuye, uza kusilela, angazi neziphumo ezi thina okanye mna ndizifunayo. Ngoko ke kungcono ukuba enze into ayithandayo eza kuthi imenzele imali ingeniso.

Akufanelekanga ukuba umntu asebenze nzima okusogqiba anikwe umvuzo ongafanelekanga. Umntu, nabani na unelungelo lokuphangela avuzwe ngomvuzo oza kuthi umanelise kwizinto ezidingekayo kwimihla ngemihla esiphila kuyo.

Umntu uvumelekile okanye kuxhomekeke kuye ukuba uyafuna ukuzitya okanye akafuni. Ndithi mna umntu makazitye ofunayo, ongakumbi obona uba ziyamphilisa. Ngoko ke asikwazi ukuma phambi komntu.

Icebo kukuba uhlale unkcenkceshela xa unethuba ukwenzela izityalo ziyawagcina amanzi nokuba seligqithile ixesha ubunkcenkceshele zona ziyawagcina amanzi. Ngoko ke ukuhlala unkcenkceshela njalo kuye kuncede nakuthi xa kubalasele izityalo zakho zisebenzise la manzi sezike zawafumana ngaphambili.

Esona sityalo ndisaziyo yi-Cape aloe, of which likhala.

Kulula ukulima isipinatshi ngoba asixhomekekanga kakhulu ekubeni usinakekele, uyakwazi usinkcenkceshela ngexesha elithile usiyeke, asifunwa ukuhoywa kakhulu kwaye ngokwamaxesha amanintsi sikhula nandawoni na elungiselelweyo ukulima. Asinanketho yokuba umhlaba mawuthini okanye uthini, siyakhula nakuwuphina umhlaba olungiselelwe ukulima.

Ukulima amahlathi kuthetha ukuba ufumana isipeyisi esaneleyo, ngoko ke ungeniso lwakho luba lungcono kunomntu olime kwindawana, kwifamana encinci.

Kuye kuthi qatha umdyarho wamahashe. Ngoba ixesha elinintsi apha eMzantsi Afrika amahashe asetyenziswa kumdyarho apho abantu baye bayobukela khona, babheje nobheja.